Mina a ndzi ehleketerile ku ya lomba swa ndhavuko wa Mavhenda hikokwalaho ka ku a ntirhweni wa yena a ku na munhu na un'we loyi a nga ta ambale swa ndhavuko wa mavhenda so a ndzi ehleketa ku ya lomba swona hi mhaka ku a ntirhweni wa hina a ku na Muvhenda na wun'we.

Eka nkarhi wa sweswi vantshwa a va ha ambali swiambalo leswi tsakisaka kumbe leswi va nga dyondzisiwa swona ku mbala emakaya. I ku eka nkarhi wa sweswi muntshwa wa swi kota ku famba epatwini a ambale xilo xa ku koma xa ku pfala tindhawu ta nkoka ntsena leswin'wana swi va swi sale ehandle. Ka ndhavuko lowu hi nga dyondzisiwa wona kumbe swileriso leswi hi nga dyondzisiwa swona ekaya hileswaku n'wansati a nga fanelangi ku a famba a nga ambalangi kumbe ku ambala swo koma n'wansati i fanekele a tumbeta miri wa yena loko a kha a famba a patwini a hikwaswo swa n'wansati swi fanekele swi voniwa hi vanhu va le handle.

Ina ni vona swi ri swa nkoka ku ambala mpahla ya ndhavuko van'wana na ku tidyondzisa ndhavuko van'wana hikuva swi ku dyondzisa ku tiva hi tindhavuko tin'wani handle ka ku tiva hi ndhavuko ya wena ya Matsonga loko u ri munhu loyi a hanyaka South Africa i fanele ku tiva hi ta tindhavuko letin'wani ti nga kona laha Afrika-Dzonga ta ku hambanahambana ka tona hinkwato.

Swi ya hi ku i feriwe hi nsati a ri na malembe mangani n'wansati loyi a nga feriwa hi hi nuna a ri na malembe ya kulu a swa ha fanelanga leswaku a nga teka ki wa kambe n'wansati loyi a nga feriwa hi nuna a ha ri na malembe yantsongo wa fanele ku ya tekiwa kambe hi mhaka wa ha ringanerile ku bebula vana.

I ku ri nkarhi wun'wani loko munhu a loveriwe hi nuna a ha ri ntsongo ku na nkarhi lowu nga ta fika lowu nga ta ti navela ku kuma u ri na n'wanuna a tlhelo se xitsundzuxo ni nga ta xi nyika vona i ku loko u lovoriwini nuna wa rintsongo pfumela ku tlhela u nghene evukatini nakambe hi mhaka ku n'wanuna u ta tlhela wa ha n'wi lava.

A ndzi ta fika eka manana ndzi vulavula na yena ku munghana wa mina i kombela leswaku u famba na yena eka riendzo ra n'wana wa manana hikokwalaho ku yena a nga ri na vatswari u loveriwe hi vatswari se a ndzi kombela ku ya va mutswari wa yena eka siku rero.

Nkoka wa mavito kumbe xivongo eka ndhavuko wa mina i ku nkoka wa wa mavito ma vatswari va wena ya loko se i tekiwile i ri le vukatini va ku vitana hi woho xivongo xa wena xa kula loko i kha i bebula vana va xinuna i va i kha i kurisa xivongo.

Vito i vito leri nyikiwaka munhu un'wana na un'wana loko a heta ku bebuliwa leswaku hi ta kota ku hambanyiseka hi ku ya hi mavito ma hina. Swivongo swi na nkoka hikuva hi faneke hi swi tiva ku munhu loyi u humaka muti wa njhani kumbe u huma ka muti wihi i n'wana wa ka mani.

A ndzi ta ku n'wananga swi na nkoka hikuva u ri na vito na xivongo ku kota ku ya hambanyiseka eka vanghana a va wena ku wena vito ra wena hi leri xivongo xa wena hi lexi ku wena a wu fani na munghana wa wena munghana wa wena vito ra yena hi leri xivongo xa yena hi lexi.

Ni nga n'wi hlamusela leswaku eka ndhavuko wa hina hi vona swi fanele swi ri na nkoka leswaku vito na xivongo swi tekeriwa enhlokweni hikokwalaho swa kota ku hambanyisa vanhu ku loyi i wa ka mani loyi vito ra yena i mani swi va kha swi nga fani.

Ni nga n'wi tivisa leswaku mhaka ya vukreste i mhaka leyi ku tshuneta kusuhi na Xikwembu se ina swi na nkoka ku tshunela ekusuhi na Xikwembu hi ku hlaya rito na ku khongela.

Ku ya hi vutivi bya mina vukreste byi nghenile la South Africa ya vanhu va matikomambe lava nga suka a handle va ta va ta hi dyondzisa hi rito ra Xikwembu.

Mina ndza pfumela eka mhaka ya kreste hi mhaku eka ndlela ta kreste hi tona hi kumaku ntshuxiwi ku hlula na ku humelela.

Ka nkhuvo lowu hi nga rhambiwa wo ka wona wena munghana wa mina leswi u nga n'wansati i fanele ku ya ambala xibelana u ambala na yele u hakarha miceka ya ndhavuko wa Xitsonga i faka na duku enhlokweni. Loko ku ri munhu wa wena yena i fanele ku ya ambala tinjhovo a mbala na maphaxani emilengeni hi wona ndhavuko wa matsonga wolowo.

Vana va mina ni nga va xavela swiambalo swa ndhavuko ya Matsonga hikuva va ta va ri Matsonga lowu wa nhwana ni nga n'wi xavela xibelana na nceka na masandhazi kasi lowa n'wanuna ndzi nga n'wi xavela tinjhovo a ambala inkomu.

Byi vuhlalu bya ku ambariwa hi nkhuvo wa mucato byi va byi xongisiwile byi byi sasekisiwile kasi vuhlalu bya ku ambariwa hi tin'anga ta ndhavuko a byi a byi khavisiwangi ende naswona vuhlalu bya bya vunanga wa ndhavuko i vuhlalu byin'we byi va byi ri bya red and white, blue and white, black and white a swi talangi byi hambana ehenhleni ka muhlovo yaleyo kasi loko ku ri vuhlalu bya vatekani lava va va catisanaku bya mucato byi va byi sasekisiwile ku ya hi theme leyi va nga yi chuza loko ku ve u chuziwini colour ya brown and white and gold na vuhlalu bya vona byi ta byi endliwe hi ti-colour ta timpahla leti va nga ti chuza.

Loko ni rhunga vuhlalu bya le enhlokweni ni rhanga ni teka xilo xo fana na khadibokisi ni xi veka enhlokweni ni pima nhloko ya mina ku yi nga xi ringana ku ya fika rini ku ya fika kwihi loko ni xi vona ku xa ringaneka ni teka ni xi endla xirhandzavutana xitsongo xi va xirhandzavutani xa kahle xa ku pimela nhloko xo saseka ehenhla ka xirhandzavutani lexiya ndzi teka vuhlalu ndzi sungula ku byi fambisa ehenhla ka bokisi leriya ra xirhandzavutano ni ri fambisa ni jikeleza until ku ya fika makumu laha ku hlanganaku bokisi leriya loko ri hlangana koho makumu ya koho ni teka laha ku hlanganaka bokisi ni hlanganisa vuhlalu kona ku swi nga ti kombi ku byi hlanganisiwe hi ndlela ya njhani.

A ndzi ta n'wi byela leswaku xibelani xi ciniwa hi hina vanhwanyana va Matsonga naswona ku cina xibelana swi easy ku cina xibelana i teka xibelani xi fika exisutini xa wena i sungula ku ku jikisa xisuti ivi na xibelani lexi sungulaka ku jika leswi nga tekiki nkarhi wa ku leha swi nga tekiki nkama wukulu ku cinisa xibelani a swi hluphi swi lava wena i olovisa xisuti xa wena i tshika xisuti xa wena xi ololoka leswaku u ta kota ku cina xibelana.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanekele va ambala ma tinjhovo va mbala maphaxani va ambala na swikipa swa ku endliwa hi voya ra ra homu na rona ri swi wela ka tinjhovo inkomu.

Vavasati hi ku ya ndhavuko wa Machangani fanekele va ambala enhlokweni fanekele va ambala leri va ri katsanisa na duku va fanekele va ambala yele va ambala xibelani va ambala na nceka ku komba leswaku vona i va i va Matsonga.

Nqambi leyi ni yi rhandzaka i doctor Thomas Chauke ndzi rhandza vunanga bya vona hi mhaka ku va yimbelela tinsimu leti nga na nhlohlotelo leti akaka munhu ti akaka mimiti ti pfuxelela mhaka munhu ti pfumelelaka na mimiti.

Ni rhandza vuyimbeleri bya vuxaka bya ndhavuko ni byi rhandza hi mhaka ku ri byi tisa ku pfuxelela ehenhleni ka vutomi bya mina byi tisa hlohlotelo na nkoka wa ku ni twisisa vutomi hi ndlela yin'wani.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra ra Matsonga hileswaku Matsonga ya swi kota leswaku loko vanhu va yimbelela tinsimu ta ndhavuko eka rixaka ra Matsonga va swi kota ku leswaku hi kota ku cina hi tona ka siku ra ndhavuko.

Mincino wa ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka wa Matsonga i wa xigubu ni rhandza mincino wa xigubu hikokwalaho xigubu ka ncino vavanuna ka ya vavasati xigubu wa swi kota ku cina u a mbale tinjhovo wa swi kota ku cina wa ambale xibelani xigubu a xi na xihlawuhlawu ku cina wun'wana na wun'wana loko as long as ku kha ku xigubu.

Tinsimu ta ndhavuko ta Vatsonga ti dyondzisa leswaku khale va kurise naswona ti tisa na nhlohlotelo ehenhla ka vutomi bya hina ti tisa na ku cinca na ku angarhela swa ku tala ehenhleni ka vutomi bya hina.